Gantsi balemirui ba nna mo mafelong a a didimetseng, a a kwa magaeng a na leng tlhago e ntsi. Ba dirisana sentle le balemirui ba bangwe, gantsi ba thusana ebile ba abelana kgakololo ya go lebana le dikgwetlho tsa temothuo.

Go jala diapole go simolola ka go jala setlhare se sennye mo mmung o o siameng le go se naya metsi le letsatsi. Ka dikgakologo, dithunya di a thunya mme dinotshe di thusa go di kgotlhela ka mmodula. Fa nako e ntse e tsamaya, diapole di a gola di bo di butswa ka letlhabula. Balemirui ba tshwanetse go sireletsa setlhare sa diapole mo di tshenekeging le go se tlhokomela gore se nne le diapole tse di monate.

Gore mmu wa gago o siamele ke go lemngwa, tlhatlhoba pele gore a o itekanetse? Tsenya dilo tse di tshwanang le motshotelo kana mantle a diphologolo go dira gore o nne botoka. Tlosa mofero o bo o thuba mmu ka go o epa mme o khurumetswe ka matlhare kana bojang go o sireletsa. Jala dijalo tse di farologaneng ka paka nngwe le nngwe gore mmu o nne o nonofile.

Merogo e e jaaka asparagus e e na leng tatso e e monate, brussels sprout e e na leng tatso e e botlha nyana, artichokes e e siametseng go tsenyiwa mo di-salad-teng kgotsa mo dijong tse di gadikilweng le e e na leng matlhare a matala, ke dingwe tsa dijo tse di monate tseo ka dijang. Merogo eno e na le dikotla mme e ka dira gore dijo tsa gago di nne le mefuta e farologaneng.

Ka dinako tse dingwe balemirui ba lebala go thapisa badiri go tlhokomela didiriswa tsa bone kgotsa go dirisa didiriswa tsa go itshireletsa. Gore ba tile seno, ba tshwanetse go ruta batho ka pabalesego ba boloke didiriswa tsa bone di le mo boemong jo bo siameng, ba tlhomamise gore mongwe le mongwe o apere diaparo tse di sireletsegileng ebile ba tshwanetse go nna le melao e utlwalang sentle ya pabalesego fa go tlhaga maemo a tshoganyetso.

Batho bangwe ba bua gore go kgwathisa go thusa go laola diphologolo le go dira gore tiro e dirwe ka bonako. Le fa go ntse jalo ba bangwe ba re go setlhogo ebile go utlwisa diphologolo le badiri botlhoko. Go tsewa le bosetlhogo mme go na le ditsela tse di botoka tsa go ba tshwara.

Makhubu a mogote a bakwang ke go fetoga ga tlelaemete a dira gore go nne thata go lema dijalo. Mogote o montsi o ka gobatsa dimela le go ikgadisa metsi. Balemirui ba ka jala dijalo tse di nonofileng, ba di nosetsa botoka, ba jala ka dinako tse di botoka, ba bo ba dirisa kgotsa mmu go di tshola di le tsididi.

Go khurumetsa dijalo go thusa gore mmu o seke wa go golwa ke phefo e leng se se fokotsang kgogolego. Gape e tsenya dikotla mo mmung, e dira gore o nne o itekanetse ka go sireletsa mmu mo mogoteng le mo puleng e maatla. Di tsa dijalo di thusa dijalo go gola botoka le go di nontsha gore di kgone go emelana le go fetoga ga tlelaemete.

Diyunibesithi le di-college tsa temothuo di ruta baithuti go jala, go tlhokomela diphologolo le go dirisa didiriswa tse dintšhwa. Gape ba thusa go bona ditsela tse di botoka tsa go lema. Melao ya badiri e tlhomamisa gore badiri ba tshwarwa sentle le go bona katiso e e tshwanetseng. Melao eno e ka thusa baithuti go bona ditiro tse di oketsegileng fa ba sena go fetsa sekolo.

Balemirui mo Aforika Borwa ba na le mathata a a jaaka komelelo, go tlhoka metsi a a lekaneng le go bona mafelo a ba ka rekisang dijalo tsa bone kwa go one. Seno se dira gore go nne thata go dira madi mme botegeniki bo ka thusa. Ba ka jala dijalo tse di sa tlhokeng metsi a mantsi, ba dirisa mekgwa e e botoka ya go di busetsa le go dira gore dijalo di nne mo moriting. Seno se ka ba thusa go lema dijo tse dintsi le go dira madi a a oketsegileng.

Batho bangwe ba tshaba go dira temothuo ka gonne e le tiro e e boima ebile go sena sepe se se ba tlhomamiseng gore ba tla bona madi. Maemo a bosa le one a ka nne a fetoga. Balemirui ba boloka metsi mo ditankeng, mo matamong kgotsa mo megobeng morago ga dipula gore ba tle ba a a dirise fa pula e sa ne.

Mekgwa e mentšha ya go nosetsa e thusa go boloka metsi ka go fetisa ka tlhamalalo kwa meding ya dimela, e leng se se fokotsang go senngwa ga metsi. Seno se dira bonnete gore dijalo di bona bongola jo bo di tlhokang fa di ntse di dirisa metsi a mannye e leng se se ka thusang ka dinako tsa komelelo le go lwantsha tlhaelo ya metsi e e bakwang ke go fetoga ga tlelaemete.

Gantsi maungo a a jaaka diperekisi le di-pineapple a tsenngwa mo di-tin-ing gore a seke a senyega ka bonako. Maungo a a na le tatso e e sukiri le e e boleta fela ga a tshwane le maungo a a kgetlhilweng mo setlhareng.

Temothuo ya segompieno e ka gola ka didiriswa jaaka megala ya letheka, dipompo tsa letsatsi le go abelana kitso. Balemirui ba ka dirisana mmogo ba jala dijalo tse di farologaneng le go dirisa mekgwa ya tlholego go sireletsa mmu. Fa ba ka thusiwa le go rulaganyetsa dilo sentle ba ka kgona go dira madi a mantsi le go lema ka tsela tsa maleba.

Maungo a tswa mo dithunyeng tsa dimela mme a na le dipeo. Merogo ke dikarolo tse dingwe tsa semela jaaka medi, matlhare kgotsa dithito. Fa ke ne ke na le polase ke ne ke tla jala merogo e e jaaka ditapole, digwete, dieiye le ditamati ka gonne di na le dikotla mme batho ba di ja go le gantsi.

Matshwao a ntlha a bolwetsi mo diphologolong a ka bona fa di tlogela go ja, di itshwara ka tsela e e farologaneng kgotsa di lebega di le bokoa. Balemirui ba tshwanetse go tlhola diphologolo 'tsatsi le letsatsi. Fa ba bona matshwao ano, ba tshwanetse go bitsa ngaka ya diphologolo ka bonako.

Go laola ditshenekegi le malwetsi, balemirui ba ka dirisa ditsela tsa tlholego tse di jaaka go jala dijalo tse di nonofileng, go dirisa dirai tsa ditshenekegi kgotsa go tsenya ditshenekegi tse di molemo tse di jang di tshenekegi tse dikotsi. Gape ba ka dira gore polase e nne e le phepa ebile ba ka fetola dijalo go thibela ditshenekegi gore di seke di a boa. Mekgwa eno e thusa go sireletsa dimela kwa ntle ga go dirisa dikhemikhale.

Dimela dingwe tsa naga tse di ka jewang di akaretsa morogo wa naga, meretlwa ya naga le konofolo ya naga. Gantsi o ka di fitlhela mo masimong a bulegileng gaufi le dinoka kgotsa mo sekgaleng. Go botlhokwa go itse gore ke dimela dife tse di sa bakeng kotsi pele ga o di kgetlha kgotsa o di ja.

Merogo ke dikarolo tsa dimela tse re di jang tse di jaaka matlhare, medi kgotsa dithito. Dikai tsa tsone ka ditapole, digwete le ditamati di re thusa gore re nne re itekanetse sentle ka gore naya dikotla le maatla. Gape di re thusa gore re nne re nonofile ebile di re sireletsa gore re seke ra tshwarwa ke malwetse.

Balemirui le badiri ba ka ithuta dilo tse dintšhwa ka go ya kwa katisng, go ikamanya le ditlhopa, go dirisa didiriswa tsa temothuo. Se se ba thusa go dira ka pabalesego le go tlhokomela polase sentle.